Ke nagana gore ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka go dira gore ba seke ba kgona go batla tiro mo inthaneteng, go romela ditlhagiso, kgotsa go ithuta dithuto tsa boithatelo. Ka jalo, seo se ba thibela go bona ditšhono tse di ka tokafatsang matshelo a bone.

Ke dirisa data ya MTN, ke e reka twenty-nine rand one gig. E ntsenya malatsi a le mmalwa go leka fela. Ke dirisa go tsena mo inthaneteng, go ithuta le go batla tiro. Ke e tlhopha ka gonne e na le signal-e e siameng kwa ke nnang teng, le ka gonne ditlhwatlhwa tsa yone di mogare fa ke bapisa le tse dingwe.

Data e itumedisang ke data e kana ka ten gig. Ke e dirisa dibeke di le nne, ke ka fao di dirang kgwedi. Ke e dirisa kgwedi yotlhe, gape nka thaba gore e tsene ka letsatsi la mathomo mo kgweding, e fele le kgwedi fa e fela.

Ke akanya gore thekenoloji ya five g e tla fetola tsela e re dirisa tshedimosetso ya mogala ka yone, ka go dira gore lebelo la inthanete le oketse, tshedimosetso e tsene ka bonako, le gore re kgone go bulela di file-e tse di kgolo le di dirisa tirelo tsa inthanete ntle le go emela nako e telele. Madirelo a a ka tswelang mosola thata ke gore ke a sa tsamaegeleng le thekenoloji jaaka tse di ntseng di dirisa metšhini e e kgolo-kgolo kgotsa mafelo a senang ya network-e.

Fa o ya kwa lebenkeleng go reka data, o kgona go bolelela mongwe wa lebenkele gore o kopa data fela, e seng mowa. Fnd-e gape . Fa o reka data ka mowa, madi a teng ga a lekane, e nngwe e fitisisa e nngwe.

Tlhwatlhwa ya data eo oe rekileng kgwedi e e fetileng ke gore ke bokae, sekao twenty ranta ya one gig-e, mme o e dirisitse lobaka lo lo kae jaaka malatsi a le mararo kgotsa beke. Fa batho ba batla go reka data, o tshwanetse a lebelele theko, bogolo jwa data le nako e ke tlo e dirisang kapa expiry date, gore a kgone go bona se se mo siametseng.

Fa o batla go tsena mo mafaratlhatlha, o tshwanetse wa reka data pele. O ya kwa App-eng ya gago ya mogala, o kgetha data jaaka hundred MB kapa hundred megabytes kgotsa one gigabyte, o bo o e lefa. Fa data e setse e tsentswe, o bulela mobile data mo ditlhophong tsa mogala, mme o ka simolola go dirisa tsone bo WhatsApp, bo Facebook le tse dingwe tsa go buisana le balosika le ditsala.

Fa data ya gago e fela pele ga nako, o ka tlhatlhoba Apps tse di dirisang data e ntsi, mme o di tswale fa o sa di dirise. Go netefatsa gore data ya gago e bolokegile, o ka tima auto updates, wa tima data fa o sa e dirise, le go dirisa Wi-Fi fa e le teng. Gape, o ka set-a limit-e ya data mo mogaleng gore e seke ya fela ka bofefo.